Mina ingoma evunywako evunywa balandeli bezemidlalo engiyikhumbulako ngile ethi, vuvuzela aaa weee vuvuzela, phethe umntwana omncani la ngiphethe uSipho, vuvuzela weee yeee vuvuzela, vuvuzela ah ye ha, vuvuzela ah ye ha.

Alo emidlalweni yabentwana engiyikhumbulako ingoma eyenza umntwana akhuthale khudlwana ngile ethi, sibade siyakhula, sibade siyakhula, sibafitjhani sibotokolotjhi, sibafitjhane sibotokolotjhi, sibade siyakhula, sibade siyakhula, sibafitjhane sibotokolotjhi sibafitjhane sibotokolotjhi.

Iye, ukhona umdlalo wabentwana ekhengezwa ngawo, ekuthiwa ngewobungani.

Awa, abantwana abavalelwa ngaphandle kezemidlalo ematatawini amakhulu, vele kufanele bajayele amakhulu base babancani base bancani.

Iye, ngokuya ngami ngibona ngathi kulungile bonyana abentwana nale yokweqa intambo ingafakwa eenkolweni bayidlale, ngombanyana ingabasiza khulu lokha nabazithabululako bazivocavoca. Kuthi nabangena ngemakumbeni ngemagumbeni wabo wokufundela, bakwazi ukuzwisisa babambe izinto abafundisa zona botitjhere babo.

Iye, ngibona ukuthi neyendabuko kufuze itlolwe phasi namkha kufuze idluliselwe esizukulwaneni ngesizukulwana, ngokwekambiso yesintu. Nazo iinzukulwana zikwazi zikwazi ukuthi zazi ukuthi bona, imidlalo yekadeni bekungiyiphi bakwazi ukuyidlala nabo.

Imidlalo yendabuko, midlalo le ebeyidlaliwa ekadeni njengeenketo, imirabaraba, umabhacelana besithi

Imidlalo yendabuko iqakathekile emphakathini, ngobanyana abentwana abasitholi isikhathi sokobana benze izinto eziphume endleleni nabadlalako imidlalo le.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu kudlalwa iinketo, kudlalwa umrabaraba, kudlalwa i-ludo, abomaguguza. Ngiyo imidlalo edlalwako endaweni yangekhethu.

Imidlalo yendabuko, abantu ibahlanganisa ngokobana babe banengi begodu bakwazi ukuthi bakhulumisane. Basizeke nokobanyana bafunde bonyana umuntu ukhulunyiswa njani, nalo okade ungakajwayeli ukukhuluma naye, uyalithola ithuba lokobana umkhulumise, nizwane kube mnandi.

Ilutjha emidlalweni yendabuko lifunda ukobanyana, bakwazi ukukhuluma nomunye umuntu ngendlela efaneleko begodu nepatho, kuthi umuntu uphathwa njani.

Okobana kufundiswe imidlalo yendabuko ngeenkolweni kuqakatheke khulu, ngombanyana abentwana bazokwazi bonyana umuntu uyini. Bakwazi ukufunda ihlonipho nokobana umuntu uphathwa njani.

Imidlalo yendabuko ihluke khulu kunemidlalo yanamhlanjesi, ngoba imidlalo yendabuko niyahlangana nibe banengi nidlale nikhona nila ninoke nje. Kodwana yanamhlanjesi seyidlalwa eenkundleni zokuthintana, uyakwazi ukudlala nomuntu ongamaziko, ozange khewumbone nangamehlo, nidlale kibomaliledinini ningabonani. Eminye nithi nihleli nidlala niyi-two kodwana nidlale niberegisa izinto zetheknoloji, njengaboma-TV game izinto ezifana nalezo.

Iye, ngiyavuma imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, njengalokha nawudlala umrabaraba, lokha omunye odlala naye nakawinileko uyakwazi ukuthi uthumbe, kuthumba wena bese lo omunye odlala naye uyadliwa.

Imidlalo yendabuko imsiza khulu umuntu ngokomzimba bonyana wakheke, ngombana uyazithabulula lokha nakawudlalako begodu nengqondwakhe iyathabuluka. Uyakwazi ukuthi lokha nakasesikolweni namkha nakafunda okuthizeni akwazi ukukubamba ngengqondo. Namathambakhe womzimba ahlala asesimeni esi-right, esirerhe begodu namasotjakhe womzimba ayakwazi ukuthi abenamandla alwisane namagulo.

Kulokha abantu abadala nabadlala umdlalo lo phambi kwabentwana, bese bakwazi ukubona ukuthi ekadeni beyidlalwa imidlalo le begodu iyadlalwa ivumelekile bonyana idlalwe. Begodu bayafunda nokobana idlalwa njani uwina, uthumba nakwenzakaleni nawudlala umdlalo begodu udliwa nakwenzakaleni.

Umdlalo engiwuthanda khulu wendabuko mrabaraba begodu umthetho wokudlala umrabaraba kukobana, ukhambisa iinkomo la ejame khona uyisusa lapho uyisa kwesinye isigaba. Begodu awuseqi isigaba esilandelako, uthoma ukhamba ngendlela efaneleko begodu wathinta ikomakho le, awusanalungelo lokobana uyokuthatha enye utjhentjhe ingqondo, bonyana awusafuni ukudlulisa yona sewudlalisa enye, kumele udlalise le ebese uyibambile kokuthoma.

Awa, ngekhethu imidlalo yendabuko le isathathelwa phezulu. Kungonobangela ngitjho njalo wokobana, neenkolweni isakhanjwa iyokudlalwa iyokuhlangana nezinye iinkolo, kuyokudlalwa yona imidlalo le yendabuko, kuphalisane iinkolo neenkolo.

Umsebenzi engiwuthandako lokha nangizilibazisako ngewokutlhogomela ifuyo. Ngiwuthanda kungombanyana lokha nangibona ifuyo yanda ihliziywami iyajabula.

Umsebenzi wokuzilibazisa owangenza bonyana ngithabe khulu, ngewokuvalela iimbuzi zekhaya ngombanyana ngathi namele ngiyozivalela ngantambama ngazithola zinamalamjana.

Engikutlhoga khulu siphila esirhurhutjhiweko ngombanyana lokha nangivalela iimbuzi vane ngithathe isiphila ngisithele ngethungeni ngisililise ngaphakathi kwethunga ukuze imbuzi zize. Ngizibiza ngaso isiphila, nazifikako ngiziphi begodu zingene ngesibayeni.

Esikhathini esinengi ngiwenza ngingedwa kodwana lokha nakuba nembuzi engisogolisako ingafuni ukungena ngesibayeni, ngibiza omunye umuntu bonyana angirhelebhe ukuze siyirage ingene ngesibayeni.

Ngiwenza ekuseni begodu ngiwenze nentambama nangivulelako ekuseni nalokha ngivalela entambama ngombanyana vane sekurhwaqele, ekuseni vane kumele ziphume ziyokudla.

Ngikghona ukubona imbuzi lokha nayingaboni alamjana layo. Ngikghona nokuyibona kobanyana seyimithi, seyiseduze nokobanyana izale, ngikghona nokuyibona lokha nayigulako.

Kuqakatheke khulu umsebenzi wami lo ngombanyana lokha abantu nabanemisebenzi yabaphasi, basebenzisa zona iimbuzi lezi engizitlhogomelako.

Ngizizwa ngijabule khulu khulukhulu lokha nangibona zibuye zoke, ihliziyo yami ibamhlophe.

Ngekhethwapha ngibona ujwayelekile ngombanyana ngibona imizi eminengi namtjhana abantu abanengi bawenza umsebenzi lo.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu umsebenzi wami lo wokuzilibazisa. Ngenzelele bonyana lokha nami nangingekho, akwazi bonyana awenze angenzele wona.

Ngithanda ukwenza umsebenzi wokugida ingadla. Kungonobangela wokobana lokha nakunomnyanya, ngiyakghona ukuya emnyanyenapho ngigide, ngenze kubemnandi, nginandise emnyanyeni.

Badlala ibholo leenyawo.

Iye, umsebenzi lo engiwenzako uyatjhuguluka nesikhathi. Ekadenokha bengizilusa iimbuzezi, ngizithatha ngizibopha ngentambo bonyana zingabaleki zingangidurheli kodwana okwanjesi ngizivulela kuphela, zizitjhingele entabeni, ziyokudla begodu zizibuyele ngesikhathi lokha nangizozivalela.

Okuthabisako kukobanyana abantu lokha nabanomsebenzi odinga imbuzi beza kimi bazokuthenga, banginikele imali.

Kanengi kukobana kulokha nangibona imbuzami enye igula namtjhana ilahle ilamjana layo ngingazi bonyana ngithathe ini, ngihlanganise nani.

Iye, umsebenzi lo uyathanda bonyana utjhuguluke ungenisele imali ngombanyana vele abantu abanengi bayazitlhoga esikhathini sanje iimbuzi. Lokha nabeneminyanya beza kimi bazokufuna bonyana ngibathengisele, uthole bonyana nami anginazo ezirhanorho ukuthi ngingazithengisa. Nabezako kimi bathenga, ngizokwazi bonyana ngithenge ezinye iimbuzi zibezinengi zingenzele imali.

Kusiza khulu ngombanyana kusenza bonyana sibonane bona singebelapha eSewula Afrika, begodu kwenza bonyana abadlali besitjhaba beSewula Afrika bakhuthale lokha nabadlala nezinye iinarha.

Nawo umdlali wendabuko njengomrabaraba ungasiza khulu, ekuthuthukiseni umnotho lokha, abadlali nabangaba neenkipa ebangazimbatha ezifanako kanye nabalandeli babe nazo iinkipa, begodu kube nekundla lapha abazobe bayokudlalela khona umrabaraba. Bakhambe ngeenthuthi namkha bayokubukela umdlalo, nalaba abayokudlala, bakwazi ukuthi bakhambe ngeenthuthi zomphakathi, begodu nalapho ekundleni bangene ngemali. Umnotho uzokuthuthuka khulu, begodu nokudla kuzokuthengiswa, mnengi imisebenzi engavuleka ngalokho, ngomdlalo wendabuko womrabaraba.

Isikolo sami siqinikesisa imidlalo bona iphephe, ngokobana sibenemfanelo zoke ezifunekako emdlalweni, begodu neemali ziyabekwa bonyana lokha nakumele kuyokudlalwa lapho okhunye bakghone ukuya ukuyokudlala.

Zingawuthuthukisa ngokobana lokha iimvakatjhi nazizileko ngapha, ngenarheni yangekhethu sizokubukela iinlwana kokhunye yemidlalo zibukele. Zithi nazifika ngale ngenarheni yangekhabo, ziwudlale umdlalo le, yangenarheni yekhethu eSewula Afrika, umdlalo lo, uzokuthuthuka ngaleyondlela.

Nkghono aqakatheke khulu, atholakala emdlalweni engiwuthandako umrabaraba, ngombana lokha nawuwudlalako ungajarheli ukudla ikomo yomunye umuntu, uvule amathuba wokobana udle, ungawaberegisi masinya, ukuze kuthi lokha nawuthi uyabawasebenzisa angasazi bonyana avale kuphi

Iye, imidlalo iyabasiza abafundi bona bafunde lula esikolweni, ngombanyana lokha nabadlalako bayazilolonga, begodu bakwazi ukucabanga kuhle, bakwazi nokubamba into ngengqondo.

Awusekho umukghwa loyo, kungonobangela wokobana abantu abanzima uyabathola eenkundleni babukele umakhakhulararhwe, kanye nabantu abamhlophe uyabathola eenkundleni babukele ibholo erarhwako, begodu neenqhemeni, kuba khona abantu abanzima badlala umakhakhulararhwe, begodu babe khona nabantu abamhlophe abadlala ibholo, bahlangene esiqhemeni esisodwa.

Ngingathanda ukobana umdlalo womrabaraba engiwuthandako nawo uvele kumabonakude, ubukelwe kanye neenkundleni zokuthintana udlaliwa

Okungithabisako ngomsebenzi wami wokuzilibazisa kulokha nangiyokuvalela iimbuzi, ngithole ezinye yembuzi zami, zizalile zinamalamtjana, kungithabisa khulu lokho, ehliziywenami.

Umdlalo engicabanga bona unobudisi khulu, kanye neentjhijilo, ngewakamakhakhulararhwe, kungombanyana ufuna yemdele ubenomzimba ugcine, ukwazi ukuthi ungaguga iinsimbi, begodu ube nebelo ukwazi nokurarha ibholo ufuna izinto ezinengi ngesikhatjhana esincani.

Umnyanya webhigiri yephasi owabanjwa ngomnyaka ka-twenty ten, bona waliveza bewalithuthukisa isiko, lamaSewula Afrika, ngokobana abavakatjhi ebebezile eSewula Afrika bakwazi bona babona isiko leSewula Afrika. Izembatho, ivunulo zeSewula Afrika, ukuthi amaSewula Afrika avunula yiphi ivunulo, begodu nemigwalo esinayo ngapha ngeSewula Afrikha, neminyanya ekhona eSewula Afrika bakwazile ukobana bayazi.

Imidlalo isiza khulu imizimba yabantu, iyisiza ngokobana yehle, ingabi mikhulu, begodu ikwazi ukulwisana namagulo, amasotja wabo womzimba akwazi ukulwisana namagulo, begodu bangaphatha namagulo wehliziyo.